Ku antswa ku tirhisa Wi-Fi because-o hi mhaka ku ri wa wa swi seyivha swinene. Loko u tirhisa data, data ya durha. A ndzi ri na leswiyani swa ku ndzi xava data ya one hundred and fifty ni karhi ndzi tirhisa gigabytes, ndzi karhi ndzi tirhisa SIM card ya MTN-e yi ri ya thirty days. Kambe hi masiku yo ringana ten already manjhe data ya mina a yi va yi herile hi masiku ya khume. Mi kuma na ku ni fanele ni tlhela ni ti kuma ni xave yin'wana, loko ni languta dlhina ni ti kuma ni tirhise mali yo ringana loko ni lava ku enerisa n'hweti va ma six hundred rand. Kambe sweswi ni tirhisaka Wi-Fi ya four hundred ya Vuma, ni ti kuma ni seyivhile two hundred because hi n'hweti ni humesa four hundred and forty ntsena. So ni tikuma ni seyivhe mali ya ku tala swinene hi Wi-Fi ni karhi ni endla swilo swa ku tala unlimited.

Lexi faneleke xi endliwa, matlakukelo na matirhiselo ya data ya fanele ya fana madyele ya kona ku ya hi tikhampani ta ti-phone to tanihi Telkom, MTN, Cell C Vodacom na eya ni ti hlamusele ti ri mune. Lexi faneleke xi endliwa ka tona tikhampani letin'wani ti ri mune, i ku ku va ku twananiwa leswaku loko ku ri ku megabyte yin'we yi dyiwa hi nkarhi wa so, hi ku tirhisiwa hi ndlela ya so, ti fana. Because madyele ya tona a ti fani, na ti-price ta ti-data ta tona a ti fani. So loko vo endla swilo xin'we va ku ti-price ta ti-data ti fana, na madyele consumption yi fana, na quality yi fana, ni na ku pfumela ku a swi ta kota ku sivela ntlakuko wa nxavo.

Vunene bya kona i ku u kota ku seyivha eka ku xaveni ka data ya siku na siku. Hikuva data ya siku na siku ya durha ene yi hatlisa yi hela, so loko u xava data ya ku va yi tele u kota ku seyivha ka nkarhi wa ku leha. Kambe vubihi bya kona, hi loko u ti kuma a luzekeriwile hi SIM card yaleyo ku va ku u xave data yaleyo. U ngo lahlekela hi foni or hi SIM card loko i va i yi humese efonini. I va i luze mali ya ku tala, hikuva i nge he swi koti ku va u tlhela u yi kuma nakambe.

Netiweke leyi ni vonaka yi chipile ni vona ku ri ya Telkom. Hi leyi leswiwani loko ndzo va ndzi xave data, loko ni nga ri ndlwini laha ni khonekitaku lexi xa Wi-Fi ni tirhisaka yona. Hikuva yi na ti-data ta vo seven days na ti-data vo three days, two days, swi ya hi ku u lava ta njhani. Or-o ta vo fourteen days. Na ku xava one gig hi ya fourteen days twenty-one rhandi. Loko ni vuya ni ta languta ka MTN ni kuma ku ri one gig ya seven days yi teka vo ma thirty rand, or-o va ma fifty rhandi. So loko u lava ku ya ka n'hweti MTN yi durha swinene hikuva a ni yi tirhisa, na Vodacom ti durha swinene loko u lava ku ta yi pimanisa na Telkom. So ni tsakela ngopfu Telkom because data ya kona yi chipile.

I ma Vodacom magoza lama ni ma tirhisaka i ma Telkom ya more nice, laha ni dayilaka star one two three hash yes and then ndzi teka option ya one ya more nice, ni ya ka khombo ni fika ni xava. Ni xava one gig ya fourteen days hi twenty-one rhandi. So ni a swi tiva ku en'hwetini ni na ku xava kambirhi. So ni kota ku ndzi xava data liya ya less than fifty rand, na swi kota ku yi ni phush-a minkarhi ya ku tala loko ni va ni nga ri endlwini. So ku za ndzi hlawula netiweke leyi, yi chipile loko ni yi pimanisa na netiweke letin'wani to tanihi va ya MTN na va Vodacom. Data ya kona yi le hansi yi tlhela yi chipa swonghasi.

Lexi va fanelaka ku va xi endla i ku va va endla ku ri data yi nga hundzeriwi, na loko ku ri ku nxavo vhele ta durha ti-data ta vona. Tinetiweke hinkwato kambe Telkom ya antswa. So a va endli timhaka ta ku data yi nga expire-ri. Loko ku fika masiku u kuma na ku yi va ya ha ri kona ku fike siku ro expire-ra, a va yi endle carry over yi hundzela ka leyin'wani u nga ta yi xava. U ngo ho no yi luza ntsena loko u va nga tlhelanga u xava yin'wani, mara loko wo xava yin'wani ku ri ku ka ha ri na leyin'wani ya ku tala, a yi endle carry over yi hundzela ka ka ka leyin'wani

Mina ndzi vona leyi yi nga na ntikelo ku ri ya Vodacom, ku ri ya Telkom, sorry. Netiweke ya Telkom. Netiweke ya Telkom magoza ya ku yi xava i dayila star one two three hash yes, i ya ka more nice, i fika u xava, u xava ku ri Telkom data. Ku nga vi ku ri ya ku khonekitana na na loko yi karhi yi roam-a, Telkom data yi va yi chipile swinene, naswona ya last-a. Na loko u karhi u yi tirhisa a yi heli hi xipidi consumption ya yona yi le hansi. Na ku loko u lava ku xava data ya ku ku last-a nkarhi wo leha, xava ti-monthly data. Ti-monthly data or data ta n'hweti hi tona ti ku last-aka nkarhi wo leha, loko wo xava ta siku na siku or ta vhikinyana, or ta masiku mambirhi, ti nghotlisa ti hela. A ti na quality compered ka ti ka ta n'hweti ya ku leha or ta period ya ku va yi lehile.

AI yi olovisa swilo more especially loko i endla timhaka ta ti-research. Yona yi le ku cinceni ka swilo swa ku tala hikuva a ni ri i thekinoloji and i xilo lexi tivaka swilo swa ku tala, xi tivaka na swihundla. So mina loko ni langutile yi le ku hi antswiseleni ka swilo more especially loko hi karhi hi lava information-i. A yi lo hambana ngopfu na swilo swo tanihi va Google because i khale swi ri koho swi kha swi hi nyika information, kambe Artificial Intelligence ni vona yi ri kahle ngopfu.

E-e AI a yi ve yi ri na limit-i ku ri yi search-a swilo swo karhi swo karhi a yi swi search-i. Hi mhaka ku ri lexi endlekaka vana va xikolo a va ha languti ngopfu na tibuku, ti-assignment na ti-portfolio ta le xikolweni manjhe va tirhisa ti-AI ku va va kota ku research-a. So yi na ku lolohisa manjhe eka vana va xikolo hikuva a va ha tinyiketeli, va va va tshembe AI ematshan'wini ya ku va tinyiketela, va dyondza na ti-exams, va swi tiva swa ku va fanele va ya ti tsalela ti-portfolio hi vona vinyi. So everyone sweswiwani minkarhi ya ku tala va relay-a ti-AI because na loko tifoni ti ta, va vhela va kombisa ku device-a or laptop leyi u yi xavaku device u yi xavaka, xitirhisiwa xa gezi xin'wana na xin'wana i xi xavaka, i kuma va vhela va ku byela ku xi na AI. So swi vhela swi ku program-a ne le nqcondweni ku hayi loloha AI yi kona ku ku pfuna.

Swikolo swi nga yisa emahlweni hi ku va swi dyondzisa vana or-o swi va na ti-program, or-o swi va na ti-period-i ta thekinoloji leti ti focus-aka or-o ti langutaka timhaka ta AI. Timhaka ta AI ti fanele ti dyondzisiwa because hi ya kona kwalano, matiko ya le ku cinceni, thekinoloji yi le ku tekeni ka ndhawu. Na President Ramaphosa a ze a vula ku ri hi hanya ka lembe ra fourth industrutrial revolution. So mhaka ya thekinoloji na hambi u lava ku yi ba makatla a hi nge yi koti, yi tele ku tshama.

Swi nge hi oloveli kambe lexi hi nga ta xi endla i ku va hi dyondzisa vanhu ku ri, na loko AI yo va yi ri kona va nga pfumeli ku yi vhela yi teka control ya vutomi bya vona. Hikuva xin'wana na xin'wana masiku ya namuntlha munhu un'wana na un'wana u tsutsumela ka AI, swi endla ku na miehleketo ya vanhu yi nga ha tirhi. So vanhu va fanele va dyondzisiwa ku ri even na loko AI va yi ri kona, a va dyondzise ku tirhisa miehleketo ya vona. Va nga lolohisi miehleketo ya vona or ku ti-research-ela hi vona n'wini, va nga tsutsumelanga eka AI. Hikuva xona xi i i xivandzani xa ku xi hlamula swilo hinkwaswo, a a xi hluli hi nchumu.

Ndza pfumela ti-data i swilo leswi durhaka swinene ku durhaka tidata swa hi tikisela a swi hi olovele eku tirhiseni ka inthanete ni nga ri ku nga va na ndlela leyi vaxavisi va ti-data va nga endlaka leswaku ti-data ta vona ti chipa swa hi tikela swinene i kuma ku wa navela ku va u tirhisa inthanete u tiphina kambe eyi ti-data ta durha.

Leti swi hambanaka hi swoho i ti-price leti va ti vekaka na mapimelo ya vona ya ti-data va nga ku byela ku maybe one gig yi endla thirty rhandi or forty rhandi naswona ti-data tete swi ya hi ku va tiveka ku ri leyi yi hela endzhaku ka masiku mo karhi yin'wana i ti i siku rin'we yin'wani i masiku ya nkombo tin'wani i masiku ya khume mune kun'wani i masiku ya khume manharhu so swi ya hi ku wena u va u lava ya hi ndlela yini xin'wana na ku hambana ka kona i madyele ya data yeleyo a ma fani so mina ni nga tsakela ku xava ta CellC hikuva ta CellC ti heta nkarhi wo leha a ti hatlisi ti hela naswona ti chipile loko ni ti langutisa na ta Vodacom.

Ni titwa mbilu ya mina yi khunguvanyeka swinene hikuva a na ha ri na ntirho na yona data leyiwani ende ni nge ti dlayadlayi ku ri no ho ni yi heta xipidi nkarhi wun'wani u kuma na ku ni va ni ri ntirhweni ni nga vi na nkarhi wo va ni khoma foni kambe loko ni ri off kumbe loko ni nga ri ku tirheni ka shift yaleyo ni va ni ri na nkarhi wa ku ni ta va busy hi foni so loko data yi hela e swa ni khunguvanyisa hi ku navela kambe i nga ri va nga yi nga va yi nga expire-yari va endla yi va yi va va endla yi va na na non-expire-ri kumbe yi nga expire-ri nakatsongo yi tshama yi ri kona until ni za ni yi heta.

data ni na ku tatisa ku ringana ka mune ku ya ka ntlhanu naswona ndzi tirhisa netiweke ya Telkom laha ndzi xavaka kona ka Telkom data.

ya tiselifoni i mali leyi wena u exopeni hi fika u xava data loko u fika exopeni u ri u lava data kutani va ku nyika nambara exilipini leyi u yi tlhavetelaka efonini ya wena u yi hoxa tanihiloko u yi hoxa airtime u hoxa ka sim card ya wena leyi va ka u yi fakile a fonini its either ku nga ya MTN ya Vodacom kumbe ya CellC kumbe ya tin'wani tinetiweke leti nga na ti-sim card kutani loko u ta va u yi fakile u kota ku nghena ka inthanete or u nghena ka ti-Whatsapp or swin'wana leswi u kotaka ku swi tirhisa swa inthanete kutani ti-data teto ti va ti karhi ti tirha tanihi network loko nkarhi wu karhi wu famba ti va ti karhi ti hela hi switsongo hi switsongo ti-data ti nga va hi ti-megabytes ti nga va hi ti-gigabytes nkarhi wolowo u karhi hi tirhisa ti va ti karhi ti hela ti ku nyika vukorhokeri bya inthanete tanihi tirhadiyo waves loko u va u yingisele xiyanimoya.

I ku tikhuza eka matirhiselo ma wena na loko u karhi u yi tirhisa u va u karhi u dayila u karhi u cheka ku ok data leyiwani yi ni sale na data yo ringana tingani nakona loko u yi tirhisa u nga xavi ku ri data ya inthanete ntsena kambe swilo swo tanihi leswa ti-social media swo tanihi ti-WhatsaApp ti-Facebook ti-YouTube ti-TikTok i swi xavela data ya swona esayitini ya social media sweswo swi ta pfuna ku ri loko u karhi u tirhisa data ya inthanete i nga ti kumi u karhi ku dyeka na data leya social media u nga ti kumi ku karhi ku dyeka data ya inthanete hinkwayo kambe ya ti-social media yi ti dyela swa yo esayitini.

Wi-Fi hina leswi hi swi vitanaka ku ri unlimited sweswo swi vula leswaku u nga tirhisa u nga pimeriwangi Wi-Fi a yi heli loko ku ri ku korhokera bya wena bya Wi-Fi byi ku byela ku ri hi n'hweti hakela mali yo karhi xikombiso ku na Wi-Fi ya Vhuma hi n'hweti hakela four hundred and forty yi khoneketa tifoni to ringana khume kumbe ti-device to ringana khume kwalano mi tirhisa hinkwerhu mi ri khume mi nga pimeriwi sweswo ni vona swi olovisa swilo swinene ku tlula timhaka ta ku tirhisa data leyi pimeriwaka naswona leyi yi nga helaka hi xipidi.

Loko ni karhi ni yi tirhisa na dayila ni cheka ku ni sale na data yo ringana tingani ni cheka balance sweswo swi kota ku pfuna ku va ni karhi ni yi thireka kumbe ku yi cheka leswaku yi nga heli xin'wani i ku va ni endla timhaka ta ku loko ni ri na data ya inthanete ni xava na data ya Whatsapp kumbe social leyi pfumelaka WhatsApp Facebook na TikTok na YouTube sweswo swi kota ku swi pfuna ku loko ndzi karhi ndzi tirhisa swilo swo tani hi sweswo swi va swi karhi swi tirhisa data liya ya swona yi swi nga tirhisi data ya inthanete ya hi leswi ni swi endlaka.

Xirhundzu xa data kumbe data bundle i leswi hi swi vitanaku swi fana na mali kambe mali leyiwani i mali leyi ku pfumelelaka leswaku i kota ku nghena ka swa tiinthanete u languta na swa ti-social media laha ku nga na va WhatsApp ku nga na va TikTok ku nga na va Facebook ku nga na va Twitter na va YouTube so leswi endlekaku ku fana na loko mi teka mali ya n'wina malume ya mi ya xopeni mi fika mi xava airtime laha ni ku va ku nga ri airtime ku va ku ri leswi hi swi vitanaka data swi mi pfuna ku va mi nghena ka inthanete mi kota ku nghena na le ka a ni karhi ni swi hlaya swo tanihi va WhatsApp mi karhi mi vulavula na vanhu na ku fowunela na voho hi ti WhatsApp teto so data i nchumu walowo wu kotaka ku va mi nghena ko ka sweswo swa ti loko mi nga ri na data mi nge swi koti ku WhatsApp-a.

A ko durha tata ntsena vutomi bya namuntlha bya durha ku khupuka ka leswi hi swi vitanaku inflation kumbe tihakelo ta mali loko yi lombiwa mintswalo swi endla leswaku hinkwaswo swilo swi durha leswi nga khupuka inflation ku na van'wana a hi karhi hi burisana a karhi a hakela yindlu a ni byela ku yindlu ya yena va tatise mali ya tihakelo hi two thousand five hundred sweswi endlaku ku durha swilo hinkwaswo petiroli yi le ku durheni vutomi hinkwabyo byi le ku durheni swakudya etixopeni swi le ku durheni a ku na lexi nga chipa sweswo swi endlaka ku ri na yona data yi khupuka yi durha ende swe le ku tikiseni swinene so timhaka ta khupuka ka inflation hi swona swi nga endla ku ri data na yoho yi khupuka.

Nxavo wa data wu le henhla swinene ya durha ende xin'wana a yo durha ntsena na consumption kumbe ku hela ka yona yi hela xipidi sweswo swi endla swa kahle kahle swi hi tikela swinene matirhiselo i nge ma limiti na loko ku ri ku i nga xava ku ri data ya le swa ti-social media ntsena or leswaku chatachata swa ku bula hi swoho esayitini na yoho yi hela xipidi so swa tika swinene ni nga ku na hina vini loko hi va xavini hi nga ringeta ku yi n'wameja hi yi tirhisa nyana ku olova kumbe swi nga hi antswisela hi ku heyi ku le ku tikeni.

A nga endla timhaka ta ku chata hi ti-Whatsapp, ti-Facebook ti-Twitter ti-YouTube na ti-Tktok a nga hatla a swi kota leswaku hi data ya yena a nghena ka inthanete a nghena ka inthanete a kota ku secha swo secha or ku gugula a nga kota na ku senda ti-email na ku apply mitirho hi yona data yi pfumela swilo swa ku tala leswi hlanganaka na inthanete hambi ku fona u foyina hi ti-Whatspp or u nghena ka timithini e ta le emitirhweni u karhi u tirhisa swilo swo tanihi hi vo google meet swi tele leswi u nga swi ndlaku.

U nga kota ku vulavula na maxaka lama nga kule hi leswa ti-social media i nga kota ku apulaya mitirho hi kota ku vitaniwa i thoriwa hi ku tirhisa data loko u apply-in online u nga kota ku yendla na ti-interview ta mitirho hi ku tikhampani masiku ya namuntlha va rhandza leswo va ku interview i ri endlwini vo va ri khampanini hi leswa ti-google media u nga kota na ku nghena a ti-bank ka ti-app ta ti-bank a fonini ya wena i kota ku transfer timali u kota ku endla na ti-payment na ku xava na swo tanihi gezi na ku beja swo tanihi Lotto na swin'wana swa ku gembula swo beja beja u swi tsakelaka.

Ka matirhiselo a swi hambanangi hikuva hinkwaswo swi kota ku khoneketisa inthanete na ku kota ku connect-a hi swin'wana swa ti-social media swo tani hi ti-WhatsApp na ti-Facebook na swin'wana na swin'wana na ti-app tin'wani leti u va ku ri na tona a fonini so matirhiselo switirha switirha swilo swin'we swi ri swimbirhi.

Ku pfariwa ka data swi fana na ku pimiwa ka data a hi ngo sweswiwani data leyi u nga na yona i va na data maybe yi mpimiwile ku u ta tirhisa one gig loko u ze u yi tirhisa yi fika ka one gig a wa ha pfumeleriwangi ku tlha u tirhisa yin'wani ku ya a mahlweni swi taya hi ku va ntwanano wa ku wu yimise ku yini ku nga va ku maybe u nga tirhisa airtime ku u ya mahlweni u endla leswi a wu swi endla swa ku lava data or u xava data yin'wani until liyani yi nga hela loko va tlhela va ku u ta tlhela yi pfumelela ku yi tirhisa ku sukela ka nkarhi wa so ku ya le i ta tlhela yi ya yi tirhisa hi nkarhi wolowo se u pfaleriwa data ku va u nga yi tirhisi.

Loko hi vulavula hi sweswo ku hambana ku kona hikuva e swi ya hi xipidi loko u karhi u download-a swilo three G yi famba hi xipidi xitsanana loko hi loko hi yi pimanisa na four G naswona four G yi va a hansi hi xipidi loko ku ri ku hi pimanisa na five G a hi ngo xi lexi i faneleke i xi download a ka inthanete maybe xi nga teka ten minutes loko u xi download hi three G kambe loko i download-a hi four G xi nga fika xi ku tekela timinetse to ringana maybe ta ntlhanu kumbe ta mune ku xi download-a u xi heta and then loko i xi download hi five G xi fika xi ku tekela only minete kumbe timinete timbirhi manjhe u va u xi hetile or ti-second naswoho xipidi xa le ka five G xi le henhle ku tlula xa four G naswoho xa four G xi le henhla ku tlula xa five G naswoho madyele ya data yi dya swinene ka five G ku tlula ka four G na le ka three G.